Izinguquko engingazisebenzisa ukuze ngithuthukise umuzwa wabagibeli uma kuyimina obhekene nokuphatha imithwalo yabagibeli, ngingaqiniseka ukuthi imithwalo yabagibeli ifika kubo ngesikhathi esifanele futhi, nangokushesha nangokuthi lapho kuhlala khona imithwalo yabagibeli kuhlanzekile futhi kuqoqekile nokuthi imithwalo yabo ibuyela kubo .

Ama-shuttle angaklanywa ngale ndlela elandelayo ukuze ahlangabezane kangcono nezidingo zabantu abadala. Kungaba khona ipulatifomu azokwehla ukuze bakwazi ukugibela kalula kuleyo shuttle, futhi kube khona nezindawo zokubambezela emaceleni ukuze bakwazi ukuhamba baze bafinyelele lapho abazohlala khona, nokuthi izindawo zokuhlala kulawo ma-shuttle zibe ziningi ukuze wonke umuntu abe nendawo azohlala kuyo, nokuthi kubekhona iphimbo elizozwakala kalula kubo ukuthi bakwazi ukudilika lapho kumele badilike khona.

Uma kusasa kungavuka kuthiwa imali ekhokhelwa izimoto ezithuthayo ikhuphukile. Ngicabanga ukuthi lokho kuzodala ukuphazamiseka okukhulu kumaketanga okuthengwa kwempahla, ngoba ukukhuphuka kwemali yezimoto ezithuthayo kwenza ezinye izinto nazo zikhuphuke njengophethiloli, kanye nokunye futhi okudingelayo. Ngakho-ke angeke kuze kube kukhonakale ukuthi bathole izindlela ezintsha ezinobuhlakani zokuvumelanisa nezimo.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ngale ndlela elandelayo ukuze kuthuthukiswe ukunemba kanye nolwazi lwesikhathi sangempela lwamathebula ezikhathi zamabhasi. Lunganikeza abagibeli izikhumbuzo zokuthi ibhasi isekude kangakanani noma iseduzane kangakanani ukuthi izofika lapho kumele ibathathe khona, futhi ingaphinde isize abashayeli ngokubanikeza izindlela lapho kungekho ukuxinana kwezimoto khona okuzokwenza ukuthi ibhasi isheshe ifike noma igcine isikhathi esikuthebula lakhona futhi ingahlinzeka.

Umbono wami mayelana nosizo lwamakhasimende olunikezwa abashayeli bamabhasi nabanye abasebenzi ukuthi lolu sizo lubalulekile ngoba nabo abashayeli bamabhasi bahabantu, bafana nathi sonke. Badinga amakhasimende ukuze bawathuthukise ngoba ngaphandle kwawo abanawo umsebenzi. Ngakho-ke lokho kubalulekile ukuthi makwenziwe nakubo ngoba nabo badinga ukuthi babeke isinkwa etafuleni ekupheleni kosuku.

Kulula ngendlela eyisimanga ukuthenga amathikithi noma ukusebenzisa isistimu okhokha imali yokugibela ikakhulukazi kwintsha ngoba bayakwazi ukusebenzisa lezo zinto lezo. Ngakho-ke okay .

Ubuchwepheshe bungabuthuthukisa ulwazi abantu abadala mayelana nama-shuttle, ngale ndlela elandelayo. Abantu abadala bangazi ukuthi kumele badilike kuphi, nokuthi kumele bagibelele kuphi, nokuthi bazi ukuthi iyiphi i-shuttle ezobathatha ngasiphi futhi isikhathi ibamikise kuphi. Lokho kungenziwa ngokuthi kube khona amaphimbo phakathi kwe-shuttle ezomkhumbuza ukuthi kumele behle bese baphinde bakwazi nokubheka amashejuli ama-shuttle ukuthi abazobathathaphi abamikise kuphi. Konke loko kufanele kwenzeke ngesikhathi bawasebenzise lama-shuttle.